Hikuva maphorisa ma va ma kha ma lava ku tiva vuxokoxoko bya leswi nghozi yi nga humelerisa xiswona naswona va lava ku vona leswaku munhu a ri ka xiyimo xa njhani.

Vukorhokeri lebyi nga ri emadorobeni hi byona byi nga kahle hikuva vanhu va tele eka tindhawu teto naswona vukorhokeri byi le ka xiyimo xa le henhla eka vanhu hinkwavo emakaya swilo swa tika ku va u swi kuma hi ku hatlisa.

Ndzi vona swi swi swi vava swinene hikuva munhu a nga tshuka a teka xiboho lexi xi nga ta n'wi siya eka tinkingha leti a nga ta a ti sola hi tona hikuva ku va munhu a bihe emirini swi nga tiveki emutini wa ka vona swi nga hetelela leswaku a a tshuka a ti xungeta hikuva a lava ku susa khwiri naswona a nga lavi leswaku swi tiveka.

A ndzi pfumeli hikuva emakaya va va va nga ri na swilo hinkwaswo swa ku va va nga ti kuma va kunguhata ku endla mindyangu hikuva va nga teka nkarhi wo lehanyana ku va va tiva leswaku se ni ku na ndyangu lowu va nga wu rimela va nga wu kunguhataka.

A ndzi ta katsa leswaku loko munhu a lava ku tikuma a susile khwiri a nga tihlanganisa na mina ndzi va ndzi kombisile na murhi lowu a nga ta wu tirhisa ku va a nga twi ku vava endzhaku ka ku endla swona.

Ndzi nga wu kombisa leswaku a ti tshuneta eka ti eka swibedhlele swa le kusuhi hikuva a hi swilo hinkwaswo hi na vanhu hi nga ta swi kota ku va hi swi tshungula na ku swi susa.

Mfumo wu nga tinghenelerisa leswaku wu kumeka wu endla timfanelo leti faneleke ti endleka eka vanhu hikuva va fanele va endla leswaku mimirhi hinkwayo ya rihanyo yi va yi ri kona eka swibedhlele swa le kusuhi.

Ku tirhisiwa murhi wo fana na muringa na ginger.

Wa phurayivhete hikuva eka phurayivhete u kumeka ku pfuneka hi ku hatlisa ku tlula eka rihanyo ra mfumo.

I ku va va tshama na vona vatsoniwa swilo hinkwaswo leswi endliwaka va nga va kheti ku leswi va nge swi endli hikuva vona vatsoniwile va fane va endla leswaku va titwa va amukelekile eka tindhawu hinkwato.

I ku va va teka nkarhi wa vona naswona va swi tiva leswaku munhu loyi va n'wi landzaka i makaya a hi nchumu na vona naswona va swi teka swi nga vi eka xiyimo xa ku chavisa ku va va pfuna hi ku hatlisa.

Ku fanele ku tikuma munhu a endzela madokodela lama ya nga swi dyondzela ya kota ku n'wi hlamusela leswaku u fanele a endla hi ndlela yihi naswona a swi na khombo minkarhi wihi.

I ku va va nga koti ku va va karhala hi ku hatlisa naswona va nga hatli va kula.

I ku va va fane va va na timovha ta vona leti va fanele ti tirhisiwaka hi vona ntsena loko ku fika minkarhi ya vona leswaku va endzela swibedhlele va fanele va swi tiva leswaku ku ta timovha leti faneleke ti va teka.

Va nga endla leswaku ku va na vanhu va tinxaka to hambanahambana ku kota ku pfuna tinxaka to hambanahambana loko swi fika eka ririmi ra vanhu.

A swi fanelanga hikuva mirhi ya xintu a yi fani ni mirhi ya maxinguvalawa.

I vutihlamuleri bya vatswari.

Swi va khumba laha ka ku vona a va koti ku swi fikelela hi ku hatlisa loko va fane se va swi tirhisa.

Swi nga endla leswaku va kunguhata masiku mo karhi leswaku ku ta va no suka laha ku fika laha.

Hikuva loko swa ha sungula va va va tibyela leswaku va va ti tlangela kambe swi fika swi tshama emirini loko se va lavaka ku swi tshika a swa ha tshikeki naswona loko se va nga swi kumi nkarhi wo leha swi endla leswaku miri wa vona wu nga ha vekaka.

I munhu loyi a tirhaka hi vutshunguri bya xintu naswona i munhu loyi a tirhaka a nga na nyiko ya ka vona.

Fane va antswisa hikuva va va kumela swi pandzamananga leswi swi nga swa vona ntsena.

I ku endlela leswaku murhi lowu wu kota ku va wu wu va na wu lawuleki eka mirhi ya vona hikuva chukele ri na khombo emirini wa munhu.

Mina ndzi nga titwi kahle hikuva a swi olovi ku hanya ni vadyuhari.

A va nga yi tekeli enhlokweni hikuva loko swa ha sungula a va twa nga ri hi swilo swa matlangwana.

Ku vutisa leswaku hi swihi swipimelo ni mapapila lama va tirhisaka ya huma hinkwawo.

Ku endlela leswaku va va na rihanyo ra kahle eka vutomi bya vona bya masiku ma yena.

Va na makhomelo ya kahle loko swi ta eka vaongi vo vo vona naswona ndhawu ya vona yi basile.

Va hloniphiwa swinene hikuva ma endleriwe ndza mibedo xipandzamananga xa vona xa pfuna ka vona ntirho.

E-e hikuva tin'anga ta xintu a ti tivi swilo hinkwaswo eka maxinguvalawa.

Laha yi fiki hi nkarhi hikuva ti suka kule na mapatu ma kona loko ti fika a ma fambeki.

Ehh ndzi vona swi hlayisekile swinene hikuva loko u ya etitliniki u kuma ku nga ri na tilayini leti nga endla leswaku u hlwela ku kuma vutshunguri hi nkarhi wolowo u pfuneka hi ku hatlisa ku tlula etindhawini ta le madorobeni.

Ndzi nga hlamusela leswaku loko va fanele va ya eka ndhawu leyi pfumalaka adirese va nga ku loko va fika epatwini va ta vona nsinya wo karhi endzhaku ka nsinya wo karhi va ta vona muti wa wo karhi naswona va famba njhani va famba njhani ku kondza va ya fika kwale.

Ina i swa nkoka hikuva swi nga swi na ku pfuna swinene loko swi ta eka rihanyo ra vona.

Hikuva yi endla leswaku va nga tshami va karhele naswona hi masiku hinkwawo miri wa vona wu va wu hlayisekile.

Va nga tsundzuxiwa leswaku loko ku fika nkarhi wo karhi va swi tsundzuka naswona va swi tiva leswaku hi nkarhi wa vona leswaku va teka maphilisi ma vona.

I ku endla leswaku va nga sali va va na khombo endzhaku ka rifu.

Va fanele ku endla leswaku ku va na masiku yo karhi laha ku ya hi ku van'wana matsolo ve le xikarhi va nga va kula.

I ku tirhisa mimirhi ya le nhoveni yo fana na vukulu.

Ti teka nkarhi wo leha naswona ku nga lunghisiwa hi ku va ku lunghisiwa mapatu lama ti fambaka eka wona.

Vatimeli va ndzilo va endla leswaku vutomi bya vana swi hlayiseke naswona va endla leswaku va tshama va hlayisekile minkarhi hinkwayo.

Ku va fanele va endla leswaku exikolweni ku va ni order naswona vana va huwa hi ndlela ya kahle.

Ku va emagondzweni yalama a ku fambeki naswona munhu yaloye u va a ka xiyimo xo biha lexi lavaka na swaku a pfuneka hi ku hatlisa.

Hikuva mimirhi leyi a yi nge kumeki naswona ku ta sungula na ku va ma lama fuya ku tala swinene eAfrika-Dzonga.

Hikuva e nawu wa vavanuna leswaku va fanele va va yimbisile.

A ndzi na vona hikuva a hi mimirhi hinkwayo yi pfulaka swinene wa miri.

Ndzi nga endla leswaku ndzi tshama ndzi ri na yena naswona ndzi a titwa a ri munhu loyi a nga hlawuleka swinene evuton'wini bya yena.

I ku va titliliniki ti kumeka ti tele masiku hinkwawo leswi swi nga siveriwa hi ku va ku va na minkarhi ni masiku leswaku ku ta vanhu va njhani ku fika va njhani.

A va vahlohloteli va va dyondzisa leswaku ku fanele ku va na nkarhi nakona va tiva leswaku va fanele va endla njhani ku tisirhelela loko nkarhi wu ya fika eka vona va va va kha va swi tiva leswaku va endla njhani.

A swi kahle hikuva swi tiveki leswaku muvabyi va ta vabya nkarhi muni naswona va fanele va yimela siku leri landzelaka hi kota va ti .

Hi ku vona ka mina a swi nga swakudya leswi akaka miri naswona i swakudya leswi va swi endlaka hi xihatla leswaku vana va xikolo va ta tikuma va dyile.

Ndzi nga endla leswaku kumbe ndzi va tsundzuxa leswaku munhu loyi a nga na vutsoniwa a hi leswi a nga swi a nga ti endla swona kambe ko va xiyimo xa vutomi naswona ndzi nga endla leswaku a tikuma a ri munhu loyi a hlawulekeke swinene exikarhi ka vanhu van'wana.

Mina ndzi vona yi ri mhaka leyi nga tshamiseka swinene hikuva nkarhi wun'wani vana a va swi koti ku hlayisa vakokwana wa vona kambe loko vakokwani va tshama endhawini leyi ku nga na vuhlayiseki va kota ku hlayiseka xiyimo xa le henhla swinene.

Hikuva hi kona va nga ta kuma vuhlayiseki lebyikulu. Vana kumbe vatukulu va vona va nge swi koti hikuva va ta fanele ku ya emintirhweni va ta pfumala munhu wo hlaya wo sala na vona a va hlayisa. Loko va ye eka ndhawu ya vuhlayiselo hi kona laha va nga ta kuma ku pfuneka hi ku hatlisa naswona va ta hlayiseka hi mikarhi .

I ku loko u lava ku pfuneka u ta byela loyi a nga le kusuhi na wena loyi a ku hlayisaka u kota ku hatlisa u pfuneka naswona loko u ri u ri karhi u vabya swin'wana a wu swi koti ku swi endla loko u pfumala vuhlayiseki kambe loko u ri na vuhlayiseki va ta ku endlela xin'wana na xin'wana loko u vabya.

A kokwani va ta pfuneka loko va ya evuhlayiselweni evuhlayisini lebyi byi nga kona byi nga lulamisiwa for vona naswona vuhlayiseki va ta byi kuma hi masiku hinkwawo laha va nga ta kuma vuhlayiseki hi ku va va hlambisiwa hi vanhu lava va nga ta va va kha va tirha na vona va xisati kumbe va xinuna. Xin'wana i ku swakudya vo vo endleriwa laha va tshamaka kona a va khomi nchumu ku ku ku ku ku katsa ni ku va va fanele va basisa laha va tlelaka kona vo basisiwa hi vatirhi lava va nga ta va ri kona.

Vukorhokeri lebyi nga kona eka simekiweni ekaya i ku va mi endla leswaku swilo swi fanele swi tshama hi ndlela ya kahle naswona misava leyi ku byariwaka swilo eka yona yi fane yi ri misava leyi tshamaka yi tsakamile hi mikarhi hinkwayo naswona swimila swi fanele swi cheletiwa hi nkarhi wo karhi na nkarhi wo karhi.

Ku hambana nhlayiso wa le kaya i nhlayiso lowu ku tirhaka va va va vana va mutswari kumbe vatukulu ku va va hlayisa mukhegula loyi a nga ta va a ri kona emutini kambe laha va nga ta tshama kona hi laha ku nga na vatirhi hi lava va endlaka leswaku hi mikarhi hinkwayo vakokwana kumbe vadyuhari va hlayisekile hi mikarhi hinkwayo.

I vakhegula kumbe vakokwani lava va nga na malembe lamakulu va nga ha koteki ku tihlayisa.

Byi hakeriwa hi ndzindzakhombo na mfumo wu nghenisa xandla eka wona.

I ku va va fanekele ku tiva leswaku loko ku ri nkarhi wa wa ku teka maphilisi va swi tiva leswaku va fanele va yisela mudyuhari maphilisi hi nkarhi wa vona naswona va nga tshuki va tlula nkarhi.

I ku va ndzi fanele ndzi n'wi yisa eka tindhawu ta vuhlayisi to ka ti nga ri ta mfumo ku nga leti ti nga ta vanhu hikuva hi kona vukorhokeri byi humaka byi tiyile kona naswona va endla leswaku vadyuhari va tshama va tsakile.

Va endla leswaku ku loko ku ba nkarhi wo karhi va byela mani kumbe mani leswaku se wu fikile nkarhi ku ya wisa.

Ndzi nga va hlawula hi ndlela leyi ya ku ku va na swivutiso leswi va vutisiwaka swona na timfanelo leti va fanekele ku ti fikelela ku va va kota ku kuma ntirho wa vuhlayisi.

Bya le kaya a byi antswi hikuva ekaya nkarhi wun'wana ku tshuka ku kayivela swilo swo karhi swo fana na mati ya ku va mudyuhari a kota ku hlamba kumbe swakudya leswi swi nga na rihanyo.

Ndzi nga endla leswaku loko ko fika nkarhi wa ku va nwa maphilisi ku va ku ri na munhu loyi a va vonaka kumbe munhu loyi a endlaka leswaku va nwa tiphilisi teto a karhi a va vona leswaku himpela va nwile.

Ndzi nga endla leswaku va nga dyi ngopfu swakudya leswi swo ka swi nga kahle eka rihanyo ra vona kambe va dya ngopfungopfu leswi swi nga na rihanyo lerikulukumba swinene ndzi tlhela ndzi va kombisa hi swakudya swo karhi ku fana na miroho ni va byela leswaku miroho hi yona yi akaka miri hi yona yi endlaka leswaku va tiyela marhambu.

Ndzi nga endla leswaku hi mikarhi mudyuhari u khomiwa kahle naswona mudyuhari a nga xoti nchumu eka nkarhi wolowo naswona mudyuhari a fane a kuma leswi swi faneleke eka yena hi nkarhi .

Ndzi nga va byela leswaku swi va nge tshuki va hlangane na khombo ra ku fa hikokwalaho leswaku va tile endhawini leyi yi nga na xiyimo xa le henhla endhawini leyi nga na vuhlayiseki bya le henhla naswona va nga tshuki va chava hikuva vutomi bya vona byi ta va emavokweni ya kahle.

Ndzi nga endla leswaku ndzi va na vukheta byikulukumba exikarhi ka vadyuhari va mina naswona ndzi nga tshuki ndzi va na ku vaviseka eka mikarhi hinkwayo.

Magoza lama ndzi nga ta ma teka i ku tiyisisa leswaku va ndyangu va ta va ta vona mukhalabye vhiki rin'wana na rin'wana.

Ndzi nga va khutaza leswaku loko u hlamba miri wa wena wu endla leswaku wu suka ku karhala hinkwako wu suka swivavi hinkwaswo naswona wu endla leswaku u tshama miri wa wena wu tsakile naswona wu tshama wu nga karhalangi hi masiku hinkwawo.

Swi dlaya hi ndlela ya ku rihanyo eka rihanyo ra munhu u tshama a ri hleketeni leswaku u ta dya yini hikuva u hava mali naswona u ta hanya hi yini a ri hava mali u ta hanya njhani a ri hava mali ya ku va a endla swilo sweswo.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi lebyi byi endlaka leswaku loko byi ku fikerile a wa ha ri na matimba ya ku va u tirha xin'wana kumbe ku sukuyima u famba ku famba maybe kumbe nkarhi wo lehanyana hi milenge.

Rihanyo ra kahle ra miehleketo i ku va munhu a nga hleketi ngopfu hi swilo leswi swi endlaka leswaku miehleketo ya yena yi tshama yi ri na nkingha yo karhi.

Swi nga antswisiwa hi ndlela leyi ya ku etikweni rin'wana na rin'wana va fanele va simeka swibedhlele naswona va kuma madokodela lama ya nga ta tirha ya kha ya tshama kwala kusuhi nakona leswaku vanhu hinkwavo va ta kumeka ku pfuneka hi ku hatlisa.

Mina hi ku ya hi mina ndzi twisisa leswaku ku ni hi vana lava va tsandzekaka ku va va kuma kumbe ku pfuneka kumbe mpfuneto wa swakudya swo karhi mina hi ku vona ka mina ndzi vona yi ri mhaka leyi nga ya nkoka.

I ku va va kota ku pfuneka hi mikarhi ya ku va leswaku va va va nga ha tirhi hikwalaho ka malembe ya vona leswaku ya tele ngopfu naswona va vona leswaku swi swi va swi nga fanelanga leswaku va tikuma va ri eku tirheni.

Mina ndzi nga endla leswaku ndzi va kumela mutirhi loyi a nga ta hamba a va hlayisa a endla hinkwaswo leswi va swi lavaka a va yisa hinkwako laha va lavaka ku ya kona naswona va va va ri na vuhlayiseki lebyikulukumba swinene.

Ina mina ndzi vona swi fanerile hikuva va va va nga tirhi kun'wana naswona leswi swi ta endla leswaku va nga tshuki va hleketa ku ya endla swo biha hikuva va swi tiva leswaku va ta va va yimele mali yo karhi ya mudende.

Mina ndzi vona yi ringanelile hikuva wa swi kota ku pfuneka laha na lahayani hi mali yeleyo naswona ya pfuneta hikuva vanhu vo tala va va va ri karhi va tirha kambe loko va kuma liya ya grant ya vana yi kota ku va pfuna katsongo.

hi ku ya hi mina mina ndzi vona yi phaka vukorhokeri bya kahle hikuva etitliliniki leti ku va nga talanga hi mikarhi hinkwayo naswona a va na ntshikelelo wa ku leswaku va fane va tirha hi ku hatlisa leswaku va ta kota ku heta vanhu valava.

Mfumo wu nga endla leswaku vanhu lava va va na titliliniki ekusuhi na vona naswona va nga tshuki va kayivela ku va va kamberiwa leswaku va na vuvabyi kumbe va na rihanyo ra kahle.

Nkoka wa kona i ku va va endla leswaku vanhu hinkwavo ni lava va pfumalaka titliliniki va kota ku pfuneka hikuva va fambisa ti-mobile clinic tindhawu to hambanahambana eka masiku hinkwawo.

Ndzi vona swi fanerile hikuva va nga tshuka kumbe ku va na vuvabyi bya xitshuketano lebyi byi lavaka leswaku ku va ku ri na vupfuneki ekusuhi na vona.

Mina ku va ndzi ponisa vutomi bya makwerhu i ku va ndzi teka xipandzamananga xa mina ndzi n'wi tsutsumisela eka xibedhlele xa le kusuhi leswaku a hatlisa a kuma ku pfuneka.

Hi ku vona ka mina ndzi vona ku ri na nkayivelo wa ti-emergency services nkayivelo wa kona ku nga timovha leti va ti tirhisaka kumbe ku va ku ri mpfhuka lowu va sukaka eka wona.

I ku va va byeriwa leswaku ku va u ri na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS a swi vuli nchumu kambe u nga kota ku hanya na xona u tlhela u hanya malembe ma ku tala naswona u fanele ku va u teka tiphilisi kumbe ku tirhisa mimirhi leyi va ku nyikaka yona eswibedhlele.

Ndzi vona swi nga lulamanga hikuva swi ta endla leswaku ku tsandzeka ku pfuneka eka vanhu lava va lavaka ku pfuneka hi xihatla naswona ku ta va ku nkayivelo wukulu ku loko ku tele vanhu lava va lavaka vutshunguri hi nkarhi wolowo.

Hi ku ya hi mina xitshunxo ndzi vona leswaku swi fanerile leswaku va thola vaongori va ku tala leswaku va ta kota ku pfuneta hi laha swi faneleke naswona va pfuneta vanhu hi nkarhi. Vanhu loko va fika eswibedhlele va nga tshami nkarhi wa ku leha va nga se pfuneka.

Mfumo wu fane wu endla leswaku wu thola vatirhi vo tala kumbe vaongori vo tala leswaku va ta pfuneta loko ku tele naswona hi mikarhi hinkwayo ku tshama ku ri na ku pfuneka ka xihatla.

Hikuva swibedhlele swa mfumo hi laha munhu un'wana na un'wana a pfunekaka kona mahala kambe swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo u fanele u hakela hi swona swi endlaka leswaku vanhu vo tala va nga tshuki va kunguhata ku ya eka swona hikuva va va nge koti ku pfuneka naswona vanhu hava mali ya ku va nga pfuneka hi nkarhi wolowo.

Hikuva eka tiphurayivhete u kuma vutshunguri hi ku hatlisa naswona va tekela xi xiyimo xin'wana na xin'wana leswaku xi hatlisa xi pfuneka eka munhu un'wana na un'wana hikuva u va a humesile mali yo karhi leyi va humesaka yona hi hi n'hweti yin'wana na yin'wana.

Vubihi byo ya eka swibedhlele swa mfumo i ku u ta fika u tshama nkarhi wo leha kambe leswinene i ku u ta pfuneka hi swilo swa mahala u nga zangi u humesa na peni.

Hi ku ya hi mina ndzi vona swi ri kahle hikuva tin'anga ta swi tiva leswaku munhu u karata hi yini u ku tlula hi ku a tshama nkarhi wo leha a ri karhi a teka thiritimente leyi yo ka yi nga ta tshika yi nga n'wi pfunangi.

Mbuyelo wa kona i ku va tin'anga ti ta hatla ti vona leswaku munhu u na xiphiqo xa yini naswona a fanele a pfuneka njhani.

Mina ndzi vona va nga pfuneka hi ku hatlisa hikuva tin'anga ti endla swa kwala na kwala kambe madokodele ya fanele ya ha endla vulavisisi leswaku u nga va u vabya yini.

I ndzawulo ya rihanyo va ta n'wi pfuna leswaku u va na vuhlayiseki eka masiku hinkwawo.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga tshuki va tlanga hi ndzilo hikuva ndzilo wu nghozi swinene naswona loko va tshuka va hlangana na khombo ra ndzilo va fane va fowunela nomboro yo karhi leswaku va ta hatlisa va pfuneka.

Swipimelo leswi ndzi nga swi tirhisaka ku va ndzi landzelela milawu ya le magondzweni ya tindlela.

A ndzi ta endla leswaku emagondzweni ku hungutiwa xipidi lexi ku fanele ku landzeleriwaka xona ku va seventy munhu loko a hundza xona wa khomiwa.

Xuvangelo i ku va vanhu va rheyila vatswotswiwile kumbe ku va va rheyila va nwile byalwa.